Manager-ra, ke o letsetsa mabapi le account ya cheque, cheque account bankeng ena e leng ho re ke qeta ho bula empa ha ke so e sebedisa. Fela ke bona ho ntso ho bana le di charges , kapa hona ntse le charge-a cheque account ena ya ka. Mme ke a ipotsa ho tla jwang hoba ha ke soka ke sebetse, na di charges tse ke tsa eng? Ho ba ke e butse fela, ha ke so e sebedisi. Ke kopa o mphe tlhalosetso ho re ebe ho etsahalang?

Motswadi wa ka, di tifiso tsena tse o di bonang account-ong ya hao. Ke di charges ke di tefeditso tsa banka, ha banka o ntso kenya tjhelete o ntso ntsha tjhelete ho ba le ditefiso. Ha o ntso reka ka account ena ya hao dishopong ho ba na le ditefiso tse itseng, ha o ntso o banka tjhelete ya hao le banka ya rona ho ba le ditifiso. Ha o ntso boloka tjhelete bankeng ya rona ho ba le ditifiso, mme ditifiso tsena ke tse ka bang di percent-e tse mmalwanyana tjhelete ya hao. Mme di etsahala, tsa banka di etsahala ha nngwe ka kgwedi ha ele tsa thekiso tsona.

Ho e nka ya ho re o kgone ho etsa kopo ya ho belelwa credit card. O ka tlisa bopaki ba moholo wa hao wa dikgwedi tse kabang tharo, bopaki ba bodulo, bopaki ba boitsebiso e leng ID. Le ho re o tsebe ho patala dikoloto tsa hao ka nepo, le ho re na o tseba ho patala dikoloto tsa hao ka nepo. Mme banka e tla nka qeto ya ho o bulela credit card kapa cheque, ho ya ka ho re na ditlhoko tsena kaofela wa di kopana na. Tse jwalo ka ho re o dilemo tse ka fetang eighteen.

Moreki a mphe dintlha tsa hae ka botlalo, ke tle ke kgone ho mo check-a ho lekola di computer-eng kapa system-eng ya rona. Ke tle ke kgone ho ho lekola ho re na ebe moreki ha ana sekoloto se itseng se e leng h ore mohlomong o ile a, a lebala ka sona mme a ska patala pakeng sa dilemo tse itseng. Ke tle ke leke ho mo lekolela, mme ebe ha e ba ke fumana ho re moreki o na le sekoloto mme se se se fetiseditswe pele. Ke tle ke mo ise ho dilawyer-a tsa rona, ho re a tla kgona ho ho patala sekoloto seo, mme ditaba tsa hae di kgone ho loka.

Card ke ke karata e le ho reng o kgona ho patala ho yona, mme e hula tjhelete ho tswa ho savings kapa checking account tsa hao. Mme debit card wa kgona ho reka shopong lebenkeleng le leng le le leng ka yona. Mme wa kgona ho etsa o kgona ho hula tjhelete ya hao ho tswa bankeng e feng kapa efe. Mme ka debit card ha o na di interest ka ha ha se tjhelete e o e kadingweng. Tjhelete e kgonang ho sebedisa ho debit card, ke tjhelete e leng ho re o na le yona. Debit card e ka bitsa cheque card kapa bank card.

Ho re le tle le kgone ho hodisa tjhelete ya lona, nka le eletsa ho re le ya bankeng efe kapa efe le lo bula savings account e nang le interest e hodimo. E re ha ntse le ipokalletsa tjhelete ya lona, ebe tjhelete ya lona e ntse hodisa ka boyona. E tle re ha selemo se fela le arolelana tjhelete ya lona, le siye interest bankeng e nne e khudise ka boyona. E re ha selemo se qala, le qala le se ntse le na le interest, le ntse le kenya tjhelete ya lona bankeng. Se na se tlo le etsa ho re le bone molemo wa tjhelete ya lona le ho feta.

Molekane wa ka ke o kgothaletsa ha re ka sheba overdraft facility, ho re re tle re fumane tjhelete mahareng a kgwedi, ha e fela. Se na se se tla ba bonojana ho ba e tholwa ha bonojana tjhelete ena. Mme re ka kgona ho e patala ha kgwedi , ntle le ngongoreho ya letho. Ke ka hoo ke nahanang ho re re ka qala ra sebedisa overdraft facility ka kopo.